Ho na le mefuta e le mentsi e e lengwang le e jewang mo lefatsheng, mme tse ke tse ding tsa tsona tse e leng gore di tumile thata tse di jewang ke batho, tamati, anyeane, letlapa la sekgapa, dihuhu. Lebaka e le hore ho na le phepo e e oketsegileng, ho na le motheo wa dijo tse dintsi, ho hola matlolo le tse ding tsa tsone.

Tlhahiso ya dijo tse mosolo ditho le mabele jaaka, mabele a Setswana, korong, mmidi, maphutsi a dirisiwa ho dira dijo tse jaaka borotho, bogobe, le porridge. Tse dingwe tsa tsona e ka nna go tsweletsa ikonomi ya borai, ho laola phepafatso ya dijo mo nageng ya rona le ho tshegetsa temo e e ikemetseng.

Ee morara ke setlhare se se jalwang, mme ke e ngwe ya dijalo tsa ditlhare tse di na leng boleng jo bo kwa godimo mo temong. Di jalwa mo lefelong le le nang le letsatsi le le oketsegileng, ditlhokomelwa ka go ka ho tshelwa metsi. Morara wa ona o kotulwa ka nako e e rileng ya ngwaga, mae a mararo a tsamaisiwa kwa lefelong la go dira beine kwa a dirang teng ka tsela e e kgethegileng go tswa maheng go nna beine.

Ya ntlha e ka nna lefelo le le siameng, e ka nna lefelo le le bulegileng le le nang le letsatsi le le lekaneng. Mmu o o nonneng kgotsa o o siameng, mmu o o senang matlapa, metsi a lekaneng, metsi a tswang mo paepeng, tanke, kgotsa metsi a pula. Dipeo kgotsa dijalo tsa merogo, didiriswa tsa temo, e ka nna sekere sa ditlhare le setshela metsi.

Seabe se se botlhokwa mo tshegetsong ya tiragalo le go oketsa mefuta e farologaneng ya ditshedi. Ho oketsa mefuta ya dimela tsa tsholego, ho sireletsa lefatshe le mmu, ho tlhama sebaka sa diphologolo le dikhunkhutshwane. Ho fokotsa tiriso ya disenyi le ho tshegetsa temo e e nang le botshelo jo bo tswelelang.

Dithoro ke dijalo tse di jalwang ka ntlha ya go tlhagisa dijo tse di mosola tse di ka jewang. Dijo tsa dithoro ke dijo tse di thusang ho tswa mo dithorong di jaaka mmidi, korong, mabele le tse ding. Mmidi e na le energy e oketsegileng ka ntlha ya starch-e e e moteng, korong e na le di-carbohydrate le di-protein-i tse di dirang mmele o nne le maatla. Rice e na le carbohydrate e fanang ka maatla 'tsatsi le letsatsi, harese e na le fibre e oketsegileng, mabele a na le fibre le di-protein-i le ditharabololo tse di thusang mo .

Dilo tse o tshwanetseng ho di itse pele o ka jala rooibos e ka nna mophato wa loapi, mofuta wa mmu, mofuta wa peo ya rooibos, nako ya ho jala le tlhokomelo ya semela.

E tlholega mo lefelong le le rileng fela, e hola mo mmung o o senang phepo, ga e tlhoke nosetso e ntsi, e na le botshelo jo bo telele mo polokelong, e tsenngwa mo maberekaneng a lefatshe.

E ka nna mo dijong, mo rooibos tea, mo ditlolong tsa letlalo, cream-e, lotion-e le face mask-e. Mo madirelong a mangwe kalafi ya setso.

Merogo e e tsholwang mo dijwang tse di na leng acid kgotsa letswai, ho dira matute a a bolokang merogo lobaka lo lo telele. Meroho e hatsediwang ho dira dijo tse di tswang le kgotsa merogo o o beilweng. Meroho e omisitsweng ho o dirisa mo nakong e e sa noneng, meroho e e kopantsweng ho dira di-juice tse di na leng phepo.

Spinach-e ka gonne o na le phepo, ditamati di tlhokega mo ho apeyeng di-stew, sopho le disoso, anyane di tletse ka di-vitamin-i. Leungo la perere di oketsa mmala le tatso mo dijong, mapotata e na le carbohydrate e e nang le pepho.

Merogo e e sa itseheng thata e o ka e lekang ke moringa, ke , ke parsleyne, le stinging needle ka honne e na le melemo e mentsi mo botsogong.

Ho jala diapole kgotsa dipanana go tlhoka mobu o nonneng, phepafatso ya dijo, metsi a a lekaneng le boimana jwa maemo a bosa a a siametseng mofuta wa maungo ao.

Ditamati di jalwa mo mobung o nonneng le o kgonang ho ntsha metsi sentle. Di tlhoka letsatsi le le lekaneng mme dirojwa fa di setse di botswitse ka mmala o o phepa, ha ngata ka ho di kgaola ka bonolo mo dithupeng tsa tsone.

Rooibos e jalwa ka peo mo mobung o borai o nang le letswai. E tlhoka letsatsi le le lekaneng, e kotulwa ka go roba ditlhare fa di hodile, ho omisiwa makgapitla mme ho tswa foo, ho dirwa teye ka ho a apeya mo metsing.